Ngokoluvo lwam azidibani. Ngoba abantu abakholwayo bayabagxeka abantu abenza izinto zesiNtu. Kodwa bonke aba bantu bathandaza umntu omnye, uThixo. Xa ngaba uthandaza, uthandaza kuThixo. Nabantu ababiza okanye abenza izinto zesiNtu, xa besenza ezi zinto zesintu baye bathandaze kuThixo ukuba zenzeke.

Ndingafuna bandidlalele ingoma kaRingo Madlingozi, ethi kum nakum. Ndifuna ukuxelela indoda le yam ukuba iyinto yonke kum nakum, kwaye iza kuhlala ihleli engqondweni yam. Enye ingoma kaKwesta ethi khethile khethile. Abantu mabayazi ukuba sele ndikhethiwe yindoda yam. Neengoma zecawe ke, ngoba awukho umcimbi ophumelelayo xa kungathandazwanga.

Kukuba bangenelwe ngamanzi endlini xa kunesichotho okanye xa kunethayo. Ukuba bangamkelwa ngamatyotyombe abo nanini na. Ukufumana ingqele lula.

Okokuqala, ukulobola lisiko. Okwesibini, umkhwenyana ufumana umakoti amthandayo. Kubaluleke ngoba kuza kunyukela usapho okanye kwandiswe ikhaya, kwande nesiduko selo sapho.

Imeko yokuqala kuxa umama esebenza kude nekhaya. Okwesibini, kuxa umntwana engenabo abazali. Enye imeko xa umntwana engavisisani nomama wakhe okanye xa ethanda ukuhlala nomakhulu wakhe umntwana. Enye imeko kuxa umama esafunda, umntwana ahlale nomakhulu.

Ukutswetywa kombane ezilalini. Enye ukudlwengulwa kwabantwana nabantu basetyhini. Ukubulawa kwabantu nokuthengisa kweziyobisi.

Mzukulwana, xa umntu esuka kuyozala okanye ukuyobeleka esibhedlele ubuya nosana ahlale nalo phantsi. Ngexesha usana lungekayiwisi inkaba, umama walo usefukwini.

UbuKristu lunqulo lobuThixo olusekelwe ekunquleni uThixo omnye. UYesu Krestu uyasindisa ukuba unokholo kuye. Inkolo yamaXhosa ngelixa ivuma ukuba ngumntu ophakamileyo uQamata okanye uThixo. Ihlala igxile ekuhloneleleni izinyanya kunye nokunxibelelana nemimoya.